Ke dilo tse di tshwanang le gore o dula kae, batsadi ba gagwe ke bo mang, gonne ba tshwanetse go tseba sengwe le sengwe ka ga wena.

E kwa fatshe e le tota gonne ga ke se ke kry-e moshomo.

Ee se botlhokwa gonne melawana le maemo fa le kwa godimo o tshwanetse gana kgotsa go dumela.

Go nna le kitso ka tsa madi ke go ithuta e le tota gore o seka nna le mathata.

Go nna le kitso ka go tsaya tsa sekoloto ko bank-areng.

Ne ke tlile go mo tlhalosetsa gore go tshwanetse go batla a batlisise ka gagwe sona.

Tshwanetse go tseba sengwe le sengwe, ka long term service ka account.

Tshwanetse go bala melao le wa teng gonne a di tshwane go tla wa .

O tshwanetse go tseba, o tshwanetse go romelela dinomoro tse di siameng, le ID ya gago e siameng. Le maina a gago a siameng, di address ya gago e siameng. O seke wa dira phoso ka tseo le account number ya gago e e siameng, fa o batla go tseba gore kopo ya gago ya tšhelete tsamaya sentle, o tshwanetse go ya moo o netefatsa gore go diragalang ka kopo ya gago ya tshele ya madi.

Jaaka rente e kwa godimo le dilo tse di tlhatlhogileng kwa godimo, e le tota jaaka ditlhamo tsa kgoeletso, ditlhamo tsa kgoeletso le lekgala tsa madi, le lekgala tsa madi.

Ba tlile go tlhalosetsa gore, ditlhwatlhwa le ditlamorago tsa teng di ntse yang.

Go bua le motho go mmolelela gore, kgotsa motho kwa bankeng go mmolelela gore o tlile go patela madi. Jaana le jaana or kgotsa o batle ntho e ba e bitsang financial advice gore e go thuse.

Ditirelo o tshwanetse go ntsha madi ka ATM kgotsa go ntsha madi ka inthanete ya bank-a gape o tshwanetse go dira.